Tabeng ya ho tlisa mosadi kapa ngwetsi le ho aha lenyalo, ke hore ngwetsi e lokela ho tia pelo. E tla kopana le diteko-teko tse ngata lenyalong. Empa e lokela ho tshwara thipa ka bohaleng, ka hore e lokela ho aha lelapa la bohadi ba yona. E lokela ho aha lelapa la yona le monna wa yona, e lokela hore e hlokomele ntho e nngwe le engwe lelapeng leo bohading ba yona. E lokela hore e rate ba bohadi jwalo ka ha monna wa hae a ba rata, o tla lokela hore le yena jwalo ka ngwetsi, a rate ba bohadi. Mme a tsebe hore e se e le mmabona jwale, e se le yena mme wa lelapa. Ke yena a lokelang ho ba kopanya, ke yena a lokelang ho ba fa lerato, Ke yena a lokelang ho ba ruta lerato.